Re ne re tle re apere marukgwana a makhutswana le dibaki. Gantsi re ne re rwala ditlhako tsa rona. Jaanong ka gonne dinako di fetogile, ra apara diaparo tsa fashion-e tse di jaaka marokgwe le dihempe tse di dirilweng ka lesela.

Nnyaa, ga ke dumelane le seo. E re ka re tswa mo ditsong tse di farologaneng, re tshwanetse go apara diaparo tse di re dumalaneng ka tsona. Mme seo ke diaparo tsa moletlo tse rotlhe re tla di aparang mo meletlelong jaaka di-conference-e.

E tshwanetse ya bo e le diaparo tsa Setswana. Tsela e ba dirang diaparo tsa bona ka yona le mebala e ba tlhopang ya gakgamatsa. Basadi ba tla ka mebala e e farologaneng e seng e le nngwe fela. Se se dira gore e nne ntle le go feta.

E ka nna ya nna le tlhotlheletso e nnye. Ee, ke a dumela, le fa go ntse jalo ga gore ba ka kgona go e apara phatlhalatsa. Metlha e fetogile, diaparo tse di dintseng jalo tsa setso ne diaparwa mo meletlelong e e seng fela. Fa go na le batho ne ba tswaka-tswaka. Basadi ba tshwanetse go ithuta seo.

Mebala ke yona ya ntlha e re bonang, tota le matshwao a na le seabe se segolo. Batho ba Mazulu gantsi ba apara diaparo kgotsa dihutshe tse di nang le matshwao a lengau, re tla tlhalosa setso seo jaaka Mazulu. Le fa gone Mavenda kgotsa ba-Pedi ba na le mebala e le mentsi mo diaparong tsa bone re tla kgona go ba lemoga ka mebala eo. Setlhopha sa ba-Swati se na le kgosi ya bona bogologolo mo diaparong tsa bona, re kgona go ba lemoga letswakgo leo.

Mosadi o tla tlogela go apara borokgwe kgotsa marokgwe a di-jean-e fa a sena go nyalwa. Go dumelwa gore mo ditsong dingwe borokgwe ke jwa banna fela fa ba sena go tsena mo lenyalong. Ba bangwe gape ba dumela gore mosadi o tshwanetse gore ka metlha a bepe moriri wa gagwe, ka metlha apare seaparo sa tlhogo, go se dirise banna ba bangwe.

Basadi gantsi ba apara seaparo sa setso se se bidiwang tshwana, se e leng seaparo se se leele se se mebala-bala, se se nang le dipopego tse di tlhakatlhakaneng le dipopego tsa sone. Banna le basadi ba apara gape le seaparo se se bidiwang makgabe kgotsa mokorotlo, e leng dihutshe tsa setso tse di dirilweng ka lotlhaka kgotsa lesela.

Le mororo diaparo dingwe tsa setso tsa basadi di senola mmele wa bone thata, di dira gore ba ikutlwe ba le botoka mo mmeleng wa bona, gore ga ba tshwanela go tlhabiswa ditlhong ke seo. Ba tshwanetse go nna motlotlo ka sona ke gone moo e fetogang morago ga lenyalo, go supa gore o fetile kgato e e rileng mme o setse a godile go nna mosadi.

Nnyaa, ga re dumelane le seo, diaparo tsa setso di a tlotliwa ebile di a tlotlega. Di rwalwa ka lebaka le le utlwagalang go bontsha gore o motlotlo ka setso sa gago. Fa fashion-e ya gompieno e le selo sa letsatsi le letsatsi o ka e apara mme wa dira sengwe le sengwe se o se ratang, tota le dilo tse di maswe. Ke gone ka moo diaparo tseno tse pedi di ka se tshwaneng.

Ditso dingwe di iletse basadi go senola mmele wa bona thata. Ba bolelelwa gore ga go a siama gore basadi ba supe mabele a bona. Ka jalo basadi ba ba tswang mo setsong se se ntseng jalo ba gola ba na le molao o. O o fetedisitsweng go tswa mo bagolong ba bona go ya kwa bašweng. Ba tla apara diaparo tse di tshwanetseng gongwe le gongwe kwa ba yang teng.

Metlha e fetogile, go na le basadi bangwe ba ba ratang go apara diaparo tsa banna. Ba rata fashion-e ya banna go na le ya bone, ke ka lebaka leo o tla bonang diaparo tse di rekisiwang banna le basadi. Ga se go tlhaola batho ba bongwe bo sele, mabenkele a rata go lekalekana ga batho ba bongwe bo sele. O kanna wa fitlhela gore gongwe banyalani ba ka rata go apara diaparo tse di tshwanang. Ka jalo diaparo tse di tshwanang di ka ba thusa go tlhopha.

Basadi ba ne ba fitlha maoto a bone ka diaparo tse di telele. Ba ne ba sa letlelelwa go apara diaparo dingwe mo bathong. Mme fa nako e ntse e tsamaya, ba ne ba ikutlwa ba phothulogile mme ba itlhopela fashion-e le diaparo tsa bone.